I-balloon payment iwongezela le ekufuze uyibhadele inyanga nenyanga, yenza kobana inani lemali ekufuze uyibhadele inyanga nenyanga ibe phezulu.

Lokha nawuzokungenela istokfela yenza irhubhululo begodu nawungenela istokfela, ngena lapho kunabantu obathembako ngombana kesinye isikhathi abantu bazakujikela namkha bakudlelezele. Kubalulekile ukobana lokha nawujoyina istokfela ungene lapho uthemba khona begodu kunabantu abanengi obaziko obathembako.

Nge-mobile wallet ukwazi ukusebenzisa imalakho usebenzisa i-phone namkha ukugcina imalakho efonini. Ukwazi ukuthumela umuntu imali usebenzisa ifowunu.

Umuntu kufanele aqale ukobana itjhorense leyo, ngefanele yena na begodu isemthethweni na?

Ababelethi bafaka iimbawo zemalimboleko yabafundi ngebanga lokobana abanayo imali yokubhadelela abentwana babo esikolweni begodu basuke bafuna abentwana babo baye esikolweni bathole ifundo ephezulu.

Lokha umuntu nakavula i-akhawundi yebulungelo, kufuneka umazisi wakhe, incwadi ekhombisa bona uhlalaphi kanye nomaliledinini.

Ubuhle bokutjala imali emkhakheni wezokwakha kukobana iinzuzo yemali yinengi emkhakheni wezokwakha.

Iye uyakghona, kodwana kufuze abe nawo amandla wokubhadela imali namkha ubuyisela imali, ayibhadele inyanga nenyanga kanye neenzuzo zakhona.

Istokfela kulokha inani elithize labantu lihlanganyela ukubeka imali inyanga nenyanga, kuthi ngemva kwesikhathi esithize bahlangane bayihlukaniselane.

Uyibhadala ngemuva kokubhadala isikolodo sakhe.

Okuhle ngokuthatha imalimboleko yesikhathi eside kukobana uthola isikhathi esaneleko ukuyibhadala.

Indaba yama-socials ngibona kuyinto elungileko ngombana ngenye yeendlela efundisa abantu ukubulunga imali.

Iye iyafana, kodwana emavikilini amakhulu ungatjho amavikili wemakhaya.

Itjhorensi yivikelomali yepilo.

Mumuntu oneminyaka elitjhumi nathoba. Kuthi oneminyaka engaphasi, kufuze avulelwe mbelethi.

Lokha umuntu nakalahlekele yinomboro yakhe yokukhipha imali kufuze avakatjhele ibhanga lakhe bamsize ukuthola inomboro.

Kufuze wazi bonyana izoba yimalini i-balloon payment yakho, uzokulindeleka ukuyibhadala nini nokuthi uzoyibhadala njani.

Imali kamaliledinini kulokha une-app, ekubekela ama-card wakho efonini. Okwazi ukuyiberegisa ngesinye nesinye isikhathi ukuthumela imali namkha ukuthenga izinto.

Ngokungena ku-app ekumaliledinini wakho ephethe amakarada wakho namkha ukusebenzisa oyiphiwe yibhanga yakho.

Woke umuntu okwazi ukusebenzisa ihlelo leli uvumelekile.

Angeze yanghonghoyila ngombana akukafuzi bakukhethele kobana ipilo yakho uyiphile njani.

Ukungabi nomsebenzi namkha lokha nababona kobana angeke ukwazi ukubhadala imali le nakufika isikhathi.

Itjhorensi kuba khona imali eyikhiphako lokha umuntu nakaqalene nobudisi.

Iye minyaka eyi-sixty namkha eyi-seventy-five ngombana nasufike kileyo minyaka kunezinye izinto ongakavumeleki ukuzenza.

Imali kamaliledinini, yimali esendaweni ephephileko kumaliledinini wakho. Okwazi ukuyithola lokha nawusebenzisa inomboro yakho yomtato.

Umuntu nakasemrarweni kufuze atleyime ukuze ayithole imali yakhe yetjhorensi.

Kustokfela somngcwabo umuntu nomuntu ubeka imali ngenyanga kuthi nakuvele umngcwabo, anikelwe imali thizeni ukobana ayokwazi ukulungisa izinto zakhe.

Akusilula ukuthi bakubambe ikunzi. Imali isendaweni ephephileko, asikho isidingo sokujama imijeje emide lokha nawufuna ukuyisebenzisa.

Lokha nawufuna ukuvula i-akhawundi yebulungelo, kufuze utjhinge ebhangeni bayokuvulela namkha usebenzise umaliledinini wakho. Lokha nawusebenzisa umaliledinini, udawunilowuda i-app yebhanga leyo. Uthi nawungena ku-app ukhethe kobana ufuna ukuvula i-account, utjho bona ufuna ukuzivulela wena, ungatjho i-business. Ukusukela lapho ulandele ama-prompt abazokunikela wona.

Kufuneka umazisi kanye ne-slip sokubhadala.

Kuthatha imalimboleko yokufunda ngombana iinzuzo zakhona asiphezulu ukufana nokuthatha imalimboleko ebulungweni.

Ukuthuthuka kwetheknoloji kuwalethile amatjhuguluko kilokho ngombana njenganje ukwazi ukuzivulela i-akhawunthi yakho uhleli ekhaya ngomaliledinini.

Kabanye ababolekisi isivumelwano senzeka khonokho, kanti kesinye isikhathi kubathatha ilanga namkha amalanga amabili ukwenzela kobana bakwazi ukuhlolisisa kobana ulungele imali engangani.

Umuntu loyo uyahlawuliswa akhiphe imali etjhodako namkha athole imali engaphasi kwawoke umuntu eyanele imali ebekayikhipha.

Umfundaze, yimali ephuma ekampanini ethize yokubhadelela iimfundo zakho wena awukhiphi litho. Kuthi imalimboleko yokufunda kube yimali ebolekwako kobana ukhambe uyokufunda uthi nawuqedako uyibuyisele inenzuzo namkha amakonyana.

Kuqakatheke khulu ukwenzela kobana angatlhayelelwa yimali usendleleni namkha ukelinye ilizwe, nawuqala iindleko zakamanye amazwe, azifani nelizwe lethu begodu iranda nawuliqathanisa nemali yakamanye amazwe lithanda ukubangaphasi namkha lithanda ukugandeleleka.

Ziindleko zesithuthi ngitjho lokhu ngombana kanengi nawukhamba ikhambo elidosako namkha nawuya endaweni ekude, awusebenzisi isithuthi sinye begodi isithuthi nesithuthi sineendleko zaso.

Lokha nawunekhambo namkha nawuzokuba nekhambo yenza kobana ubhala phasi zoke iindleko zakho, yoke into ozoyenza begodu, nemali ozoyisebenzisa ukwenzela kobana ungadluli ngale kwemali leyo, ugcine sowuberegisa nemali onganayo.

Ngibhala phasi yoke into engizoyenza nayo yoke into esizokufuna kobana ngiyibhadale, ngibhale iindleko zakhona, ngibhale nemali engizimisele ukuyisebenzisa lokhu kufaka hlangana, iinthuthi engizosisebenzisa namkha isithuthi engizosisebenzisa, indawo engizokuhlala kiyo, ukudla kanye nezinto ekungizozenza ukuzithabisa, ngenzela kobana ngingagcini sengiberegisa imali ngendlela engakafaneleko namkha sengona imali.

Ukwehla kwenyuka kweranda kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ngombana abantu basuke bahlelile bazi nokuthi bazokusebenzisa imali engangani ekhambeni lelo, ukwehla namkha ukunyuka kweranda lokho kutjhugulula woke amahlelo wabo lokha nalinyukileko, lenza kobana imali yabo ibenokutlhayela.

Iranda naliqathaniswa ne-Dollar, iranda libaphasi. Imali yeSewula Afrika nayiyokutjhugululwa kwamanye amazwe, ibangaphasi lokhu kubangelwa kukuthi iimali zakamanye amazwe zinamandla phezu kweranda.

Umuntu nomuntu nakenza into akaqale isikhwama sakhe, angenzi okungaphezu kwamandla wesikhwama sakhe, ngalokhu ngitjho ukuthi nakayokuberegisa isiphaphamtjhini, angalingi ukukhwela nabantu bezinga eliphezulu, nama-hotel akakhethe namkha lokha aqale ama-hotel alingene isikhwama sakhe, angalingi ukuya emawotela aphezulu ekubeni angeze awakghone.

Ngingamyelelisa ngokuthi lokha nakathenga amathikithi wesiphaphamtjhini namkha webhesi, khulukhulu lokha nakawathenga kumaliledinini enze isiqiniseko sokuthi indawo athenga kiyo namkha i-website ayiberegisako kungiyo kwamambala begodu iphephile ngimyelelise nangokuthi, angaphathi imali enengi kakhulukazi, asebenzise amakarida webhanga.

Ngingabayelelisa ngokuthi benze irhubhululo ngaphambi kobana bakhambe ukwenzela kobana nabafika enarheni ye-Tariyana kube banelwazi ngeemali zakhona.

Ukwenzela kobana ungatlhayelelwa yimali begodu, ungagcini sewuberegisa nemali ebengafanele uyiberegise.

Kufumana kobana imali ebayiphetheko namkha imali yelizwe labo ibayincani lokha nayitjhugululelwa keyelizwe elitjha.

Kuya ngomnotho welizwe lelo, amanye amazwe anothe ukudlula amanye yeke-ke imali yakhona ibaphezulu.

Lokha nawuya kwamanye amazwe imali yangekhenu namkha yelizwe langekhenu ayifani nangaphandle begodu lokha umuntu nakaphumulako aya elizweni elinye imali ayiphetheko asuke nayo elizweni langekhabo iyatjhuguluka itjhugulukele emalini yelizweli lelo. Esikhathini esinengi ufumana bonyana imali yakho namkha yelizwe langekhenu iyehla lokha nawutjhugululela kumali yelizwe elinye.

Nawunekhambo kusebenza isithuthi namkha iinthuthi khulu kulapho-ke imali enengi eya khona ngombana lokha nawusebenzisa ikoloyi kufuze uthele ipetroli namkha idizili kanti lokha nawusebenzisa isiphaphamtjhini kufuze uthenge ithikithi begodu koke lapha uyakhona kufuneka isithuthi.

Ngingamupha iseluleko sokobana nakazokuba nekhambo abhale phasi izinto azozenza namkha izinto azozidinga ukwenzela kobana angagcini aberegisa imali edlulileko.

Ngitlola phasi i-itinerary ngitlole izinto engizozenza kanye nemali yakhona ngitlole izinto ezifana nendawo yokuhlala nokobana ngizokubhadala malini ngitjho ukobana ngizokubhadala malini nangizokusebenzisa isithuthi nokhunye okunengi.

Abantu bayahlela ngaphambi kobana bayokuvakatjhela amanye amazwe kuba nemali abayibekako batjho kobana ngiyo ebazoyisebenzisela ekhambeni labo kanti ukwenyuka kwemali namkha kokulinganiswa kweemali zamanye amazwe kungabangela kobana umuntu ikhambo lakhe libe lula ukwehla khona kungabangela kobana umuntu agcine atshwilise ikhambo lakhe ngebanga lokungabi nemali elingeneko.

Imali yeSewula Afrika nayimadaniswa nemali ye-Amerika iranda lingaphasi khulu lokho kubangela kobana nawuyokuvakatjhela ilizwe le-Amerika imali osuka nayo eSewula Afrika ibe yincani kanti lokha be-America nabavakatjhele iSewula Afrika imali ebasuka nayo e-Amerikha ifika iba yinengi eSewula Afrika.

Ngingamyelelisa ngokobana angasebenzisi izinto ezinemali ephezulu ngitjho nalokha ayokukhwela isiphaphamtjhini akakhethe i-class engaphasi begodu nakayolala emawotela angagijimela emawotela abhadela inani eliphezulu.

Ngingamyelelisa ngokuthi enze isiqiniseko sokobana ama-website awaberegisako lokha nakathenga amathikithi angiwo weqiniso.

Ngingabayelelisa ngokobana benze irhubhululo ngaphambi kobana basuke eSewula Afrika bazifundise begodu bazijwayeze imali ye-Tariyana.

Ukwenzela kobana ungagcini usebenzisa imali edlulileko namkha ungatlhayelelwa yimali.

Bahlangabezana neentjhijilo ezifana nokuthi imali yangekhabo nabayitjhugululela keyelizwe ebalivakatjheleko iba yincani kunale ebebayiphethe.

Kuya ngomnotho welizwe ilizwe nalibogabogako namkha umnotho wakhona nawubogabogako imali yakhona iba ngaphasi kweyamanye amazwe.

Iye, kunjalo lokho kungamrhelebha khulu ngombana lokha nakakhamba angazi angagcina sele atlhayelelwa nayimali.

Ungaya ebhangeni ubawe bonyana bakuhlathululele namkha uye ku-inthanethi lapho uzokufumana khona ilwazi elinengi.

Iye, kuyakghonakala kunalapho ungatjhinga khona lapho kuhlelwa khona imali.